Dipapadi tsa mohaleng ke ntho e ntle haholo haholo holo hore bana ba se ke ba tlala seterata. Jwale ho monate hore ba tsebe ka ntho tsena ba ka di sheba Google kapa ba di sheba moo ba tla download-ang teng. Ebe ba bapala le bana ba bang, empa ha ho wa loka hore ba shebe mehala haholo. Ka tsela eo ba ka tsamaya ba ilo bapala sports-e kantle. Ba mathe, ba ikwetlise le bana ba bang, hore ba be le bophelo bo tiileng, bophelo bo bo telele ba matlafale.

Sehlopha seo ke se ratang haholo jwale ka ha se se se tjhentjhile lebitso ha se reka sehlopha se seng ke tshwarehile hampe haholo. Hobane hoo ho etsa hore ke se ke ka se rata ka mokgwa oo ke neng ke se ratang ka teng. Ebile ho nka nako le hore ke tlwaele lebitso la sona le se setjha. Jwale leo ke neng ke lerata, ke la kgale. Ke ne ke se ke le tlwaetse mme ke ne ke ba latela haholo. Jwale ho tjhentjha lebitso ho nkentse hore ke se ke ka hlola ke se latela haholo sehlopha sena, mme pelo ya ka ha e ya thaba, e bohloko haholo.

Ke ntho e ntle hore re se ke ra sheba, ntho e le nngwe feela. Jwalo ka Afrika Borwa, re tshwanetse ho bapala dipapadi tsa matjhaba tjhaba. Le ha re sa di bapale haholo empa ho hotle hore re se ke ra sheba sport se le seng feela. Mme re tshwane le ditjhaba tse ding, re bapale ntho tse fapa fapaneng.

Ha ho fihla tabeng ya dipapadi, ho hlokeha hore batho ba be le tsela eo ba ka itshwarang ka teng. Dibapadi di hloka ho hlomphana, di hloka ho laola nako ka tsela e nepahetseng. Nako e beuweng e hlomphuwe nako ya ho ikwetlisa e hlomphiwe. Le bona ha ba se ba ba bapala, ba tlohele ho lwana, ba tlohele le ho rohakana, ba tlohele ho tshwarana hampe. Ba bapale ka tsela e nepahetseng mme ba be le hlompho.

Ke qadile ho bala ka tjhelete e fumanwang ha motho a itlosa bodutu ka ho ikwetlisa. Ha ke sheba mohaleng wa ka , ke be ke latella, le ha ke ntse ke sheba social media hore tjhelete eo e ya fumanwa. Jwale ka ngodisa mme ka ba fa di-document kaofela tseo ke ne ke tlamehileng hore ke di romele tsona kaofela tse hlokehang le account ya ka ya bank-eng, moo tjhelete e tla kenywa teng. Jwale ke se ke tla fumana tjhelete le nna.

Ha ke hane hore o di rata haholo di-game tsa Esports, empa ho hlokeha hore o be le bophelo kantle le ho bapala di-game online. Ha o dula o bapala, o ja, o robala, o sa hlape ha ho ithate ha o itlhokomele ka tsela eo. Jwale o tlamehile hore o be le nako ya ho ithuta, ho tlamehile o be le nako ya ho ikwetlisa kantle le bana ba bang. Le tsona di-game tseo o ka bapala bolo kantle le bana ba bang. O ka bapala netball-e o ka etsa ntho e nngwe le e nngwe le nngwe e ka etsang hore o fokotse mmele. Hobane ho dulela di-game, ho ja le ho robala, ha se tsela e nepahetseng ya hore motho a phele.

Ho bohlokwa hore batjha ba ikwetlise, ba be le papadi eo ba tlo e bapalang, ka hoo, ba tla be ba phela bophelo bo healthy. Eseng ho dula feela ka tlung o sa etse letho. Seo ha se ya nepahala. Jwale ke ntho e ntle ya hore batjha ba kopanele mme ba bapale dipapadi tseo ba di ratang.

Ha ke ne ke le karolo ya debate team, ho ne ho le monate haholo sekolong. Nna ebile ke bona dikolo tsa hona jwale di se di sa hatelle di-debate jwalo ka ha rona ha re ne re kena sekolo, re ne re di hatella ka teng. Ho ne ho le monate haholo ke sa kena sekolo. Ke jwetsa batjha hore ho monate jwang ho etsa hore o bapale dipapading ha o le motjha hobane seo se etsa hore o tiye. Seo se etsa hore o kgone ho sa be le dihlong tsa ho sebedisana le bana ba bang. Jwale e ne e le ntho e ntle haholo. Ke kgothalletsa le hore dikolo tsa hona jwale tsa sejwalejwale ekare ba ka hatella haholo hore bana ba be le di-debate team. Jwalo ka ha rona re ile ra ba le tsona ha re sa hola.